Tshanduko eyi ye ya vha hone kha mutengo wa mabisi yo nnyita uri ndi humbule unga arali nda shumisa thekhisi zwi to ḓivha zwi kho fana hu ḓovha hu sina phambano kha u shumisa basi kana thekhisi. Fhedziha mitengo ya mabisi i kha ḓivha khwiṋe kha mitengo ya thekhisi musi mbadelo dza mabisi dzo gonya ndo kombetshedzea u yo u shandula mbadelo dze ndavha ndi nadzo dza u badela dzo badela bisi ḽi ne nda ḽi shumisa ndo to engedza uri tshelede ya hone i lingane ngori yo vha yo no vha ṱhukhu kha ine nda lavhelela u badela yone ṅwedzi nga ṅwedzi mabisi o gonya vhukuma.

Mushumoni wanga nda ndi tshi lavhelelwa u dzhena nga awara ya vhusumbe bisi ḽe nda vha ndi tshi shumisa ḽa tshi ḓa nga iri ya vhurathi ha vha na ḓuvha ḽe bisi iḽo ḽa lenga uḓa ḽo vha ḽo wana khombo fhedziha ha si ḓiswe iṅwe basi ntswa yo no ḓo isa vhashumi mushumoni. Nda i lindela nda i lindela lwa tshifhinga tshilapfu ya si ḓe ha vhuya ha fhela awara dzi tenda ho tharu nṋa ndo lindela basi eyi i tshi ḓa. Ndo ri u ṋamela thekhisi nda swika nda wana mushumoni ndo no lengesa vhukuma vhe nda vho to ṅwalelwa na ḽiṅwalo ḽa u lenga ndo fhiwa ḽiṅwalo ḽa uri thi kho ḓi fara zwavhuḓi uya nga hera tendelana ngayo nḓilani ha zwa mushumo.

Hune ra wana hone zwifhinga zwo tiwaho zwo ṋamela mabisi o fhambananaho ndi hune mabisi a paka hone ngei ḓoroboni riya ra sedza zwifhinga ha ḓuvha na ḓuvha ahuna huṅwe fhethu hune wanga wana hone tshifhinga. U tshi wana kha vhathu kha fhethu hune mabisi a vha o paka hone musi ḓuvha ḽi tshikovhela na nga matsheloni. I tsho tshifhinga ndi tshone tshine nda tshi shumisa uri ndi si lenge kha u ya na u vhuya mushumoni.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha nyimele yo raloho musi ndi tshi ya bisini nda wana mutengo wo no gonya lukalulaho na tshelede ya hone ndo vha ndi si na yo ya tshanḓani. Nda humbela vho ḓiraiva uri ndi nga ndi nga kona u shumisa khadi na musi ndi afho basini vha ri zwi nga si konadzee nda to humbela muṅwe wa vhaṋameli we nda vha ndo mu ḓowela hanefho a mpha tshelede yawe nda badela ngayo. Ubva ḽeḽo ḓuvha ndo vha ndo to laṱa ṋowa na danda ndo tshimbila nga maḓuvha oṱhe ndi tshi ndi tshi tshimbila na tshelede yo fhiraho uri hapfi mutengo wa bisi wo gonya ndi kone u vha ndi na tshelede yo badela iḽo basi.

Musi hu na hu na migwalabo ya mabasi nṋe sa muṋameli wa mabasi ndi kwamea nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri ndi a guma ndi kho fhedza tshifhinga tshinzhi ndi sa khou ya mushumoni tshiṅwe tshifhinga nda to lenga na uya mushumoni. Ngori ndi vuwa nga matsheloni nda lugisela uya mushumoni musi basi i saḓi ndi guma ndo no lenga lwo kalulaho lune na mushumoni vha nga si tsha ntendela u dzhena. U tshi humbula uyo u ṋamela zwithu zwi ngaho thekhisi mitengo ya hone ivha yo yo no kalula nga mannḓa kha vhathu vho no khou shuma mishumo yenei ine a i to u divhalea. Thekhisi i ḓura vhukuma fhedzi bisi ḽi afarea mara musi hu na zwiṱereke riṋe vhaṋameli vha mabisi zwivha zwo ri sia khakhathini ri vha ri si na tshiendedzi tsho ri isa mishumoni ri swika ro lenga huṅwe na uya ri si tsha ya mishumoni.

Ee ndi vhona zwo fanela uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo vha songo badela mitengo yo no fana naya vhathu vhaswa vhunga vhathu vha vhaaluwa vha sina tshelede tshelede ine vhavha vha khou shumisa ndi tshelede yeneyi ine vha i wana ṱhukhuṱhukhu ya mundende ine dziṅwe dza ṱhoḓea dza vhaṅwe a dzi vha swiki. Fhedziha luhafhulelo olo lu tshiitwa kha lu itwe wo lavhelesa uri i songo to vha vho i kokovhaho fhasi. Luhafhulelo ulu kha luvhe lu pfhalaho na kha vhaṅwe vhaṋameli zwi songo to vhori mualuwa a tshi vhonga uḓo ṋamela a nga u ḓo ṋamela nga mahala vhunga mabisi ayo kana zwiendedzi izwo zwi tshi ḓo vha zwi kha mabindu zwi kha bindu zwi tea u vhuyelwa zwa wana tshelede yo shela peṱirolo na ya phurofita vho.

Ee ndo no vhuya nda ri ndo ṋamela bisi ndi tshi khou ya mushumoni ha pangiwa nda wana bisini hu na mureili muswa a ne a thi ngo mu ḓowela we ndavha ndi tshi tshimbila naye o vha a siho hopfhi ovha o o vhaisala iḽo ḓuvha oyo mureili wa iḽo bisi ndori u mulumelisa asi mphindule nda ya nda dzula fhasi nda lindela ndi tshi yo tsa. Ndi tshi yo tsa nda vha ndi khou mu vhudzisa nga ha thikhithi yanga uri ito ungari i kho ḓo fhelelwa nga tshifhinga a thi thu to ḓivha uri ndi khou tea u i badela gai kana ndi ḓo wana gai ntswa. Mureili oyo a mphindula nga nḓila ye ya vha i si ya vhuḓi na nga na luthihi he nda sala na nṋe ndo khukhulisea fhedzi nda tenda zwori vhathu avha fani ende na ku fhindulele kwavho ku nga si fane nda ya nda ṱoḓa thuso kha vhaṅwe vha vhaṋameli.